Ndiyakucela ke, mntasekhaya, ukuze uzigcine ukhuselekile unxibe yonke into ofanele uyinxibe xa uqhuba isithuthuthu sakho. Ukuma kwakho xa indlela ingekavuleki kuthetha ukuba uyazikhusela, kuba awuzukutyhuluba ufune ukugqitha ingeloxesha lakho lokuhamba endleleni. Futhi ukuba itrafikhi imile okanye ixingile, nawe njengomqhubi wemotwana yakho encinci esisithuthuthu ayithi loo nto intokubana eli lithuba lakho lokubalekisa kakhulu kuba imeko ikuvumela kuba loo nto ingabeka ubomi bakho esichengeni.

Ndingaqinisekisa ukuba abaqhubi babini okanye bathathu khona ukuze xa omnye ediniwe akwazi ukuphumla, mhlawumbi alale ukuba kuye kwenzeka, ze xa ephinde wadinwa lo kuqale omnye ukuqhuba.

Ndiye ndicinge ngobungozi ekumele ukuba buye bufike kubantu abaqhubayo iilori. Abantu phandle apha abakhuselekanga, ngoku kuye kuthi qatha kum loo nto nobomi babo obusesichengeni, noxabiso esimele silubonise kwaba bantu kuba ubomi babo busesichengeni kakhulu.

Andingomntu uthanda ungxola kwitekisi, ngoko ndithanda ukuhlala apha emva komqhubi kanye loo weteksi ukuze ndingathi xa ndiza kwehla ndikhwaze kakhulu kodwa ndikwazi nje ukusebeza nje apha emva kwakhe ukuba yeyiphi indawo endiza kwehla kuyo. Enye into kukuba ndiyathanda nje ukunceda abantu, ngoko xa ndihleli phaa baninzi abantu abazisa imali kunomntu osemva kakhulu ongazukwazi, inguye nje kuphela ozawugqithisa kodwa angagqithisi kudrayiva, kumqhubi, aze amnike imali yakhe.

Ndicinga ukuba eyona nto ibalulekileyo mna yindlela yokuthetha. Ukuba uthethela phantsi futhi uyazama ukubamamele kakuhle nabanye abantu loo nto inganciphisa indlela abantu obabonisa ngayo umsindo nokuxambulisana okumane kuba khona ezindleleni.

Abanabo kwaphela ububele, bayoyikwa ngabantu ngenxa yendlela abathetha ngayo, ngenxa yendlela abaphethe ngayo abanye abantu. Nditsho sowukhwele kwenye imoto ukuba bayakrokrela ukuba lo mntu ukhwele naye apha emotweni anizalani abonqeni ukufaka umpu bakubulale.

Ubalekisa kakhulu kweemoto kuye kwenzeka into yoba iimoto ezimbini zitshayisane. Into ebuhlungu kukuba ababini abantu baye banzakala kakhulu. Ndithetha nawe nje kufike iimoto zasesibhedlele zizokubathatha ukuze bazofumana unyango olubafaneleyo. Kodwa okwangoku asikakwazi ukuhamba, sisaxinene endleleni futhi sawulinda de sifumane umyalelo othi singakwazi ukuhamba ngeemoto zethu.

Mntanasekhaya ndiyakucela, ndicela ulinde ukuba siyokufika kwigaraji eza kuba kufuphi khona ukuze ukwazi ukukhulula isisu sakho. Ndiyaqonda kona ukuba indalo iyazenzela kodwa ukuba kuyenzeka ndingakunceda ndikuphe namayeza esisu ukuze ukwazi ukuzibamba okwangoku kuba ngoku sikwimeko embi, asikwazi ukuphefumla kuba ibhasi iyanuka. Ndiyakucela ngomoya omkhulu ukuzithoba ndicela uzibambe mntanasekhaya, nam ndingakunika namayeza ukuba ukwazi noko ukuba ngathi uba ngconwana de siyokufika kwigaraji elandelayo.

Ndingazama ukucela unoteksi kuba kuba mhlawumbi bendiqhelile abanondenzelelela na ukuba ndithi mhlawumbi xa ndibuya okanye ngengomso kusasa xa ndisiya emsebenzini ndikwazi ukumnika imali yakhe. Kodwa okwangoku ke ndingenayo ndimxelele nemeko yam akhe abe endixolela kodwa ndimthembise into okuba angekhe ndimlahlekise.

Ewe, ndingamnceda. Ngumntu endimqhelileyo noko ibe ndiyayazi indlela ebesoloko eqhubeka ebhatala ngayo eteksini. Ayingomaqhinga azama ukuwadlala kodwa yimpazamo nje eyenzekileyo ngale ntsasa nje yanamhlanje. Ngoko ndingakwazi ukumnceda ukuze naye ngenye imini xa ithe yehlela mna loo nto akwazi ukundinceda.

Ngokwendlela abafumana ngayo imali ndiyibona ingathi incinci kunomsebenzi abawenzayo. Ingathi kum abafumani mali eyaneleyo yokuhambahamba, yokuzigcina besempilweni neyokunyamekela izinto zabo kwakunye neentsapho zabo.

Apha ekuncedeni abantu ndingathi ibiyinto yokuqala leyo endiyicingileyo ukuba ukusebenza okanye ukuqhuba iitekisi yindlela onceda ngayo abantu ukuze bazofika apho kufuneka baye khona. Futhi le nto inceda ukuba naxa mhlawumbi imo yezulu ingekho ntle kakhulu uyakwazi ukukhwelisa umntu. Futhi enye into endiyithandayo kukuba xa abanye abaqhubi bebona ukuba ukhona umntu osilelayo ukubhatala imali epheleleyo, bayakwazi ukumnceda bengakhalazi bayombeka apho kufuneka abekeke khona. Ngoko nam xa ndisebenza ke apha eziteksini ndiyakwazi ke ngoku unceda abantu apho ndikwazi khona.

Inciphisa ixesha lokuhamba. Endaweni yokuchitha ixesha elininzi sisendleleni singade sifike apho siya khona kuyanceda ukuhamba ngomzila omnye khona ukuze sizoyazi nendlela esihamba ngayo khona ukuze xa sizihambele ngezethu iimoto mhlawumbi singalandela laa mzila umnye.